Go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka data.

Nako ya boikhutso le phomolo bosio ke nako ya phomolo mo malatsing a a tletseng. Thuto kgotsa mosebetsi batho ba batla go itlosa bodutu kgotsa go ikhutsa ka go tshameka.

Go tshameka ka nako e telele seo se ka felela ka go palelwa ke go kgaotsa go robala ka nako kgotsa go dirisana le ba bangwe go fetisa nako mo screen-ing kgatelelo ya kgaisano.

Go ikobela melao ya metshameko bana ba tshwanetse go tlhaloganya le go dumelana le melao pele motshameko o simolola.

Go gatelela boitumelo pele ga dipheto go akaretsa bana botlhe go sa kgathalesege bokgoni go rorisa maiteko e seng fela .

Boitumelo le go fokotsa kgatelelo motshameko wa kgaisano o ka nna tsela e kgatlhang ya go itlosa bodutu le go fokotsa kgatelelo ya botshelo. Go tlisa maikutlo a katlego le go oketsa fa o kgona go fenya kgotsa go ntsha bokgoni jwa gago mo motshamekong seo se tlisa maikutlo a katlego le go oketsa boitumelo.

Tseya ga nako ya go tshameka ka namana go dira gore batho ba seke ba kopana ka namana mo dipapading, dirotlong kgotsa kwa dibakeng tsa boithabiso.

e kopanya maano tshameka e e nang le dikarolo tsa botswerere le kgaisano ya ditlhopha o tshwanetse go rulaganya le go dirisa bokgoni jwa gago go fenya ditlhopha tse dingwe.

Fetola mokgwa wa go tshameka metshameko, go tsenya kgaisano e tseneletseng mo metshamekong, go nna le mefuta e megolo ya metshameko go tsenya dithulahano tsa botsoho le tshebediso ya.

Boiketlo jwa go tshameka kae le neng go kopanela le batho ba ba kwa kgakala go tshameka ka botlalo le go tshameka le batho ba ba bangwe ke nako e nngwe go thusa go tsena kgaisano e e tseneletseng le go tlhama dikamano tsa botho tsa .

Go tlhokega sediriswa internet-e e e le e potlakileng akhaonto ya motshameko metshameko ya mo internet-e e tumileng ke Fortnite le Free Fire.

Go ithuta go dira mo ditlhopheng le go ithuta maano le go rulaganya metshameko e ya ka ya mmamoratwa ke Fortnight le Free Fire.

E oketsa boitumelo le boikhutso e ruta bokgoni jo bo botlhokwa go bo thekenoloji e ne e sa gola metshameko e ne e na le sebopego se se bonolo.

Di go ama maikutlo tshenyetso ya botsogo jwa mmele tshenyego ya tshedimosetso, dilo tse o ka dirang go bolokega o seke wa senola tshedimosetso ya haho dirisa di-policy tsa tshireletso beela nako.

Ke go tshameka metshameko ya mo inthaneteng ka tlhokego ya kgokelo e e tshikeng ya inthanete ditlhwatlhwa tse di kwa godimo metshameko ya internet-e e bonolo ke Subway Surf le Ludo.

Nka bopa leina la motshameko mokgwa wa motshameko tirisano mmogo selo se se tlhokang go fetoga go gatelela thata go reka tlhokego ya thuto kgotsa .

Ba tshwanetse go itshidolola mmele ka metlha go ikhutsa sentle go laola nako e e fetsang o tshameka go ja dijo tse di nang le.

Go tokafatsa boitekanelo jwa mmele, go tokafatsa puisano le bokgoni jwa tirisano mmogo, go aga boitshwaro le moitlamo. Melemo ya metshameko ya segompieno ke go aga bokgoni jwa mogopolo go itse thekenoloji le bokgoni jwa .

Metshameko e e rategang thata mo lebaleng la metshameko go lelekisana, go tlola kgati le morabaraba. Metshameko ena e ratega ka gore e bonolo go e simolola e rotloetsa boitumelo le .